Lokhu kudla ngakunye kuyisikhumbuzo sokudla okwakudliwa kudala, futhi kubaluleke kakhulu kuwo wonke umuntu, ngoba kuveza imvelaphi yakhe, futhi ukudla okwakudliwa kudala okwakuthandwa kakhulu.

Isizukulwane kungamele ukuthi sihlaliswe phansi sichazelwe kabanzi ngokubaluleka kokugqoka amasiko abo, futhi ngokubaluleka kokuy'thanda ezethemba ngesiko lakubo.

Ikhono ekumele abantu besifazane belifunde, elokuzithanda. Uzithande wena kuqala, ngoba libaluleke ngoba angeke kube lula omunye umuntu akuhlukumeze, futhi akuphathe kabi ngoba uyazazi wena ukuthi ubani, futhi ubaluleke kangakanani.

wahlangana ehholo ukuze unikeze ukweseka ngezindlela ezehlukahlukene, okuhlanganisa amanetha okuphepha komphakathi, izinhlelo zemfundo, kanye nezinhlelo zokufukula umnotho.

Lolu shintsho lingenza umonakalo omkhulu kakhulu, ngoba amantombazane ngeke esakuqonda ukubaluleka kokukhula from ukuba yintombazane ube ngowesifazane, futhi kungagcina amantombazane esedideka ekubeni intombazane, agcine esethanda lokhu kwabafana.

Ikhono ekimi elalibaluleke kakhulu elokwazi ukupheka. Langifundisa okuningi kakhulu, futhi langenza ngikuthande ukupheka ngigcine sengenza iy'fundo ngiqhubeke iy'fundo zami zokukwazi ukupheka kahle.

Amakhono adingakalayo ukuthi kube khona umuntu omdala ozobe efundisa intsha ukuthi yini edingakala ukuthi yenzeke, ayifundise ukuthi kuphekwa kanjani ukudla kwendabuko.

Kungaholela ekucabangeni ukucwasa nokucwaswa abantu abamasiko ahlukahlukene. Ngokuvamile kuhilele ekucabangeni ukuthi isiko lomuntu liyindlela efanele yokuphila, nokuthi amanye amasiko kufanele alandele izindlela zomuntu siqu.

Okwenza ukuthi umalume aphumelele ekuholeni ukuthi wafundiswa naye ukuthi umfana uphuma kanjani ebufaneni aze abe yindoda. Izifundiso zakhe ziqondile, futhi ziyakha.

Angicabangi ukuthi abantu kumele bacindezelwe ukuthi balandele amasiko esintu lapho bekhetha izingubo zezenzakalo ezikhethekile, yingoba wonke umuntu kufaneke enze into ayithandayo futhi emujabulisayo. Uma yena engathandi ukukwenza lokho engakwenzi.

Ngingabhekana nakho ngokuthi, ngibafundise abantu ngibazise ukuthi iyini ifilosofi ye-Ubuntu, futhi ibaluleke ngani, iyihluko ngakuphi kunawo wonke.

Ukubaluleka kwendima yezobulili, ibibaluleke ngokuthi, umuntu wesifazane kufanelekile enze lokhu kwesifazane, nomuntu wesilisa kufanelekile ukuthi enze lokhu kwesilisa. Umuntu eseyingane enze lokhu kwengane, yingoba umuntu wesifazane ngeke akhone ukuhamba ayongena esibayeni njengomuntu njengomuntu wesifazane uma abantu besilisa bebhizi.

Engingaqala ngikwenze, ukulalela omabili amacala ukuthi nomunye nomunye ukuze kuqale nje, kuqale kuphi ukuze benqumuzane. Bese ngithatha isinqumo esifanelekile, ukuze ekugcineni begcine bezwana bobabili.

Amasiko okuthomba entombazaneni abonisa ukuvuma komphakathi ukuthi, ingane isifinyelele iminyaka yomthwalo wemfanelo, inzalo kanye nokukhiqiza komphakathi.

Imibuzo engingamubuza yona ukuthi uzizwa ekanjani ngoba esezofika nje esigabeni sokuthi athombe, futhi iluphi usizo engaludinga kumina noma ngabe yini ngimusize ngayo.

Imikhuba yemingcwabo yamaZulu njengamasiko amaningi ase-Afrika, igcizelela ukwesekwa komphakathi, kanye nokuhlonishwa kwamadlozi ngesikhathi nangemumva kokushona. Lokhu kuphambene namasiko athile aseNtshonalanga avame ukugxila osizini lomuntu siqu, kanye nombono ongokwezwe kakhudlwana ngokufa.

Ngesikathi kushoniwe kamakhelwane wami, saya khona ukuyokwenza ukudla kwesintu. Indlela esasibambisene ngayo, sasixoxisana ngayo, nawo wonke umuntu owayengazwani. Lokho kwenza ukuthi begcine sebezwana, futhi bexolelana kukho konke ukungezwani kwabo.

Ngingathanda ukukwedlulisa kule nsizwa ukuthi, yazi ukubaluleka kokusoka futhi yazi ukuthi kumsiza ngani yena njengensizwa ukuze ikwazi ukuthi akhulelwe aye kwesinye isigaba.